Ndandiziva ndikhathazekile kuba abantu abaninzi bebengazinxibi ii-mask loo nto leyo ibibeka thina bantu bazinxibileyo esichengeni ngoba umntu uza kuhamba apha ngaphandle asirhangule isifo abuyele endlini. Endlini uza kufika kukhona umntu omdala osele enezigulo zikagqirha. Mntu lowo ozathi xa ngaba esirhangule naye eso sif,o kungabilula kuye ukuba ngaba angaphila ngoba amathuba angaba mancinci. Loo nto leyo ibangele into yokuba ngaba asutywe kukufa, okanye afike asulele abantwana. Abantwana bazophuma nabo bayodlala nabanye abantwana basulele abanye. Loo nto leyo ifana nje nololiwe, ama-carriage kaloliwe, kuzawube kusulelwana.

Ukuba ngaba rhoqo ngeempelaveki ezokuqala nezokugqibela enyangeni kungamane kuba khona iimbizo yabantu abangootata. Nalapho abazawufika khona, bafike ke ibe yindawo leyo apho bazawufumana khona uncedo bengekho abanye abantu. Apho bazawufika bakwazi ukuthetha bucala nabo bantu bazobe bebanceda bakwazi ukufumana uncedo olukhawulezayo. Loo nto leyo ke ingabenzela kube lula into yoba ngaba babathembe aba bantu, bakwazi ukuthetha nabo. Ngoba ekliniki eyona nto ibenza uloyiko kukuba ngaba bangadibana nabantu ababaziyo, loo nto leyo ke iza kubenza bangaziva bengamadoda ngokuqinileyo. Bazawuba noloyiko lokuba ngaba le ndaba izawukhutshwa, izawuthathwa ngaphandle ngabanye abantu.

Andiqondi ukuba ngaba ziyafikelela ngoba iiklinikhi zasemaphandleni kwazona azibi nazo izixhobo zokunceda abantu abaye khona ekliniki, azibi nawo amayeza oneleyo okunceda abantu abaya ekliniki. Ukuze umntu afumane uncedo kunyanzeleka ukuba ngaba aye ezidolophini ezinkulu okanye kwidolophi ezikufutshane, nekulapho uyowufika khona kugcwele abantu beyofuna uncedo. Loo nto iye ke ibangele into yokuba ngaba abanye abantu balale phantsi apho esibhedlele okanye balale ezitulweni ngenxa yokushokoxeka kweebhedi nokubakho kwenani leziguli eliphezulu. Ngamafuphi, iiklinikhi zasemaphandleni azifikeleleki ekuncedeni abantu abadinga ucebiso ngendlela yokumela nonxinzelelo.

Mhlobo wam, heyi ndiyayazi kudala uthetha ngento yokuba ngaba uyafuna ukwehla emzimbeni nazo ke iipilisi ude wazifumana. Kodwa maan khawuqale na ujonge maan phaa kulaa ndawo kubhalwa kuyo ngabantu ngezi pilisi ukuba ngaba umsebenzi wazo mhle kangakanani na, ukuba ngaba zinayo na imiphumela emibi. Umzekelo zikugulise ngeli lixa usazisebenzayo okanye xa ugqiba uzisebenzisa. Ndiyakucela mhlobo wam, khawukhe ujonge, ujongisise uphandisise. Nam ndingakuncedisa ngoba kaloku eyona nto siyifunayo yimpilo. Ewe kona, umzimba ufuna wehle kodwa ukuba ngaba uzibeke esichengeni ngento engalantuka nanini.

Into abanokuyenza okokuqala kukuthatha umntwana bakhe babe bemgcina, bakhe banike umama ithuba lokuba akhe alale azimamele. Uyawuthi ke umntwana yena xa ngaba elambile, unina amthathe amtyise, amvase, amnxibise kakuhle. Emva koko aphinde emphindisele kubo akhe azinike ithuba lokuba aphumle. Okanye ukuba ngaba bayabona ukuba unina akavumi ukumyeka umntana kodwa uxinzelelo luyawabonakala intoba ngaba seluphezulu, mabazame ukuthetha nomntu omdala wosapho okuba aze akhe azobancedisa ezo ntsukwana oku kokuba unina aphile ngokwasemphefumlweni nasengqondweni.

Kumatyeli amaninzi kungenxa yokuba ngaba oogqirha abanayo indlela yokuthetha yaye abakwazi ukukucacisela imeko le ungaphantsi kwayo. Akusingabo bonke kodwa bakhona abakwaziyo ukukucacisela, kodwa bakhona aba bangakwaziyo ukuyicacisa, bangakwaziyo ukunikezela ilizwi lenkuthazo. Abangakwaziyo ukukuxelela, ukukubamba isandla kule ndlela bahambe nawe bakufundise, bakunike ithemba bakuthuthuzele kule meko ukuyo. Yiloo nto ke abantu bexolela ukuya kwabo bangengabo oogqirha bayofuna khona uncedo ngoba apho akukho mntu oza kube ekunyhukula kodwa uza lufumana olo ncedo.

Umcelimngeni uba mkhulu kakhulu ngoba lo mntu umdala ukuba ngaba uza kuthathwa ekhaya ayokugcinelwa kwelo khaya labantu abadala ngulo mongikazi lowo. Loo nto ke iyaye kuye kube nzima kumntu omdala ukuba ngaba ayiqhele loo ndawo acinge ikhaya eli asuka kulo, acinge imfuyo yakhe ukuba ngaba ngumntu obehlala ezilalini, acinge abazukulwana, acinge izinto ezininzi ngobomi bakhe. Loo nto leyo iya imenzele ke olunye uxinzelelo oluzombangela ukuba ngaba agule kakhulu kunokuba ebesegula okanye kunokuba esekhulile. Loo nto leyo imenzele into yokuba ngaba akhawuleze ke ukusutywa kukufa ngenxa yoba intliziyo yakhe ayixolanga ngokuba nomntu angamaziyo.

Kubalulekile ukuba umntwana afumane ukutya okunempilo, ingakumbi xa eza kube esesikolweni iiyure ezisibhozo zonke efunda. Kufuneke akwazi ukuba ngaba ingqondo yakhe izinze, akwazi ukubamba oko akufundiswayo ukwenzela into yokokuba ngengomso okanye ngelinye ilixa elilandelayo azokwazi ukuba ahlolwe koko akufundileyo. Ukutya ke kuba nempilo kakhulu okanye ukutya okunempilo kuluncedo kakhulu ngoba kuqinisa umzimba, kukunikeza izakhamzimba yaye kukwenza ukuba ngaba imini uyiqhube kakuhle unento esiswini. Ukwazi ukuba nosuku oluhle, usuku olunesifundo esibambekayo ozokwazi uthi nokuba sowuhleli uyibone into oyenzileyo ngemini yakho.

Enyanisweni ulwaluko luyanceda kwindlela umntu ayiyo. Kulapho afunda khona intlonipho utshintsho ukusuka ebukhwenkweni ukuya ebudodeni. Loo nto leyo iye ithi ke akusinguye nabani na onokwazi ukukunika iingcebiso eziphangaleleyo kodwa ngamadoda aseke ayihamba loo ndlela leyo.